Imisebenzi yokuzonwabisa ayiyo eyabantu abazizityebi bodwa ngoba uyakwazi ukuzonwabisa ube wena ungesiso isityebi kangako ngoko ke ndingathi imsebenzi yokuzonwabisa ayoyabantu abazizityebi bodwa sifana senza izinto ezahlukeneyo ngendlela eyohlukeneyo.

Umsebenzi wokuzonwabisa odinga imali eninzi udinge nezixhobo ezizodwa ungathanda ukuzenzela kanjani kukudlala ibhola ekhatywayo ikwenzela imali kakhulu ngoba uya kwamazwe ngamazwe ewe apho ke uzawube udinga imali ibe ke ufumana kwa imali kwakuloo nto yebhola ekhatywayo.

Ndingathi ukuba abantu abenza imisebenzi yokuzonwabisa yokuzonwabisa abayithandayo baphila ubomi obupheleleyo ndingathi ayiyonto endingayithetha leyo ngoba noba awuzonwabisanga kodwa awuphili ubomi obupheleleyo noba ungazonwabisa . Ngoko ke andiyivumi le intetho ukuba abantu abenza imisebenzi yokuzonwabisa abayithandayo baphila ubomi andinokuthi yintetho endingayithetha.

Imidlalo ye-elektroniki ichaphazela kakhulu imidlalo yabadlali ngoba abanye abadlali baye baphelelwe yi-contract yoba badlale ngoko bangakwazi ukudlala kwimidlalo.

Uba ndingangumdlali umdlalo endingawudlala ingangumdlalo ekhatywayo ngoba ngumdlalo okhatywayo uya kakhulu phesheya uyodlala phesheya udlale naphi na kwiindawo zonke.

Umsebenzi wokuzonwabisa endiye ndiwuthande ukuwenza ngexesha lam lokuphumla kukudlala umdlalo wee-video ngoba indenza ndichithe ixesha kakhulu ndikwazi ukungabi nasithukuthezi.

Imidlalo ye-elektroniki ekufuneke ithathwe njengomdlalo yokwenyani njengombhoxo okanye ibhola ekhatywayo ngoba yenza abantu yenza ulutsha lijonge kakhulu ebholeni kunoba ijonge kakhulu kwezinye izinto.

Umtshana wam ndingamlumkisa phofu ndingalumkisa abanye ngokulutha womdlalo we-video ngokuba akubalulekanga umdlalo we-video akabalulekanga kunomnye umdlalo webhola ekhatywayo.

Ndinawo umdla wokuthatha igalufa njengomsebenzi wokuzonwabisa ngoba uyakwazi ukuphola ingqondo wenze izinto zakho ngendlela efanelekileyo ungabe ucinga kakhulu ngoko ke umdlalo wegalufa ingumdlalo wokuzipholisa nokuzonwabisa.